Miningi imisebenzi engakhandeka ukusingatha imicimbi yezemidlalo zamazwe-ngamazwe eNingizimu Afrika. Enye yawo lo msebenzi, umsebenzi wokuhlanganisa noma wokuhlela lemicimbi phecelezi event planning. Omunye umsebenzi abantu abasebenza ey'nkundleni zokuxhumana bayakwazi ukuthi bathole imisebenzi, abantu abasebenza ngokudla ney'phuzo bayakwazi ukuthi bathole imisebenzi, abantu abasebenza emikhakheni wezomculo bayakwazi nabo ukuthi bathole umsebenzi.

Izinto zokudlala eziku-inthanethi zingakhuthaza ukubamba iqhaza kubafana namantombazane ngokuthi benze iy'nhlelo la abafundisa khona abafana namantombazane ngazo ley'nhlelo nokuthi zidlalwa kanjani nokuthi zitholakala kuphi, nokuthi zinhle ngani zisiza ngani, yini abangazuza ngakho. Okunye ukuthi bakhande iy'nhlelo ezithandwa amantombazane hhayi ezithandwa abafana kuphela. Lezi ezithandwa abafana kuphela kakhulu or noma ngobuningi bawo ngingathi ibhola, nalezi zokulwa noma lezi zey'moto. Ngakho-ke, ngithi bakhande nalezi ey'thandwa amantombazane.

Umuzwa engingasoze ngawukhohlwa ilo engawuzwa mhla ngigijima emdlalweni wokugijima esikoleni sami. Into eyangenza ukuthi ngijabule kakhulu, ukuthi ubaba kanye nomngani wakhe baza nabo bazongibuka ngigijima, enye into eyangijabulisa ukuthi ngangimele isikole sami.

Ukube ngisey'cathulweni zomqeqeshi uButhelezi, ngingabakhuthaza ngokubatshela ukuthi bangabadlali abasezingeni eliphezulu kakhulu nokuthi ngiyakholelwa kubo kakhulu. Ngibatshele nje ukuthi uma bangasebenza ngokuy'khandla bangagcine basimele njengesikole basibeke ezingeni eliphezulu, bagcine sebesimele ezweni lethu. Ngingabakhuthaza nokuthi bahlale bey'lolonga ukuze imizimba yabo ihlale isesimeni esihle.

Into yokuqala iy'kole ezingayenza ukuvikela ukulimala ngesikhathi semidlalo ukuthi bakhuthaze abadlali ukuthi badlalisane kahle bangalimazani. Okwesibili, bangakhuthaza abadlali ukuthi badle ukudla okunomsoco ukuze imizimba yabo izohlale isesimeni esihle. Okwesithathu, bakhuthaze abadlali ukuthi bahlale bey'lolonga ukuze imizimba yabo futhi ihlale isesimeni esihle. Okwesithathu, ngingakhuthaza abaqeqeshi ukuthi bengahlale bedlala umdlali oyedwa njalo, ukuze angakhathali, bahlale beshintsha, bashintshe nabadlali ababadlalayo.

Ngingabiza umhlangano, ngimeme wonke amalungu omphakathi, ikhansela kanye nabaholi bamaqembu ezopolitiki ahlukahlukene. Kuloyo mhlangano ngingawatshela amalungu omphakathi ukuthi akuyona indlela efanele ekumele babhekane ney'nkinga, ngibacebise nokuthi zikhona ezinye iy'ndlela zokubhekana ney'nkinga. Kulowo mhlangano siyohlala phansi sonke size ney'xazululo zey'nkinga zethu emphakathini.

Ezinye zey'fundo zempilo ezingafundwa yintsha ngokudlala imidlalo emaqenjini omphakathi noma esikolweni ukuthi ukusebenza ngokuy'khandla kunomvuzo omkhulu kakhulu. Uma bengasebenza ngokuy'khandla, bengakwazi ukuthi bay'mele noma bamele umphakathi noma iy'kolo nakusasa baphinde bamele iNingizimu Afrika yonke. Ngakho-ke, isifundo esikhulu sempilo ukuthi ukusebenza ngokuy'khandla kunomvuzo okukhulu ngoba uma esebenze ngokuy'khandla bafike ezingeni eliphezulu bangakwazi ukuthi bathole imali neminye imvuzo ngakho lokusebenza ngokuy'khandla.